Nna ke bona ho le molemo hore na nang bana re tla tlameha ho ba ruta hore ba kene dipapading tse fapaneng tsa papadi. Ho tloha base ba le banyane ba sale banyane dilemong hobane sena se tla kgona ho thusa hore ba hole bana le thahasello enana re se ba susumeletse hohang. Mme re ba kgothaletse ba shebelle mananeo ana a a dipapadi tse fapaneng. Jwalo ka dipapadi tsa bolo, tennis le basketball. Mme ke bona hore tlamehile re ba rute ho tloha ba se bale ba sa le banyane dilemong. Hore ba be le susumeletswa kapa thahasello dipapading tse fapaneng.

Ke nahana se etsang papadi ya cricket eseka hlola e tuma haholo ke hoba hoile hwa tuma papadi ya bolo haholo mme batho ba bangata ba se ba sheba ba yona haholo matsatsing anana. Le yona papadi ya rugby. Empa hao empa haholoholo papadi ena ya ya bolo, ke yona e tummeng haholo. Mme e bapalwang naha ka bophara. So ke nahana hore ntho e ntho e etsa hore papadi ya Cricket eseka hlola e tuma ke tsona mabaka, e se ke buil ka ona. Kea leboha.

Papadi ya bolo e ntshana bodutu haholo, mme e kgona ho kopanya batho ba bangata mme ke yona papadi eo batho ba bangata ba shebellang haholo. Mme sena se etsa hore ha re dutse mmoho le batho ba ba favor-elang di di-team tse fapaneng tsa bolo. Hobe monate ka ha re tla ngangisana ho be le ntho tseo. Mme ke yona ke yona ntho e etsang ke yona ntho e etsang hore ke rate papadi ya bolo haholo. Ka ha batho ba bangata ba kgona ho shebella, mme ha re kopana, re kgona ho utlwisisa hore re utlwisisane. So kea leboha.

Eya papadi papadi tse fapaneng, le etsa hore o be le o tsebe batho ba bangata. Mme o kgona ho theha setswalle se setjha, mme e kgona le ho thusa hore o be le tsebo e nngwe e ntjha. Ono sa tsebe ka papadi eo, eo e dlalang ka ho bapala le batho ba bangata. Mme ena mme e ntlafatsa tsebo ya rona ka tsela e fapaneng ka ha re kopana re le batho ba bangata. Mme motho e mong le e mong o kgona ho bua ka mohopolo wa hae. Re ngangisane ka taba eo, ho fihlela be re fihla moo re dumelanang mmoho ka se itseng kapa se se seng itseng.

Dipapadi tse fapaneng di kgone ho o bulela me, nyetla bokamosong kapa bophelong ka ha re e tsa batho ba bangata ba bapalang dipapadi tse tse ba di bapalang. Ba tsebahalang hore ba hlaha di television tsa rona ba qadile ho bapala mona hae ba sena niks. Mme ho fihlela ba sponsorship ho tswa di company tse kgolo tsa bolo, kapa di-coach tse fapaneng mme dibapadi tse fapaneng. Mme dibapadi tse fapaneng tsa bolo di kgona ho thusa hore nana o seke wa ithola o etsa dintho tse sa lokang ka hara community kapa o kgahlwa ke ntho tse tse sakeng hantle ka ha o tla bo ka nako ya hao e ngata o ithuta. Kapa ke ithuta ho ithutela papadi ena oe ratang mme ke sona le ha o sa kgone hore o dithuto tsa hao. Dikolo tse phahameng dipapadi tsena tse fapaneng dika kgona ho thusa. O thole . Batho ba bapalang dipapadi tse.

Kene ka nnete, ha se hangata katlehong ya hao ha ho fihlelle ha bonolo. Mme re ka sheba ka Siya Kolisi. O ne a sotleha haholo hlahile lapeng le neng le futsabeile haholo. Empa ha a ka a give up thasellong ya hae ho papadi ya rugby. O ile a hloleha empa ho fihlela eba sebapadi se tsebahalang sa . O ile a latela ditoro tsa hae hole thata maemo a hae a sa dumeleng. Le ha bana ba batswalle ba hae, bane ba sokola haholo ka dithethefatsi. Empa yena ha ka a give up a ditoro tsa hae, o ile a di latela ho fihlela a a thola se a base batla bophelong. Mme bophelong di ntho tse ngata ha o thole ha bonolo. O tlamehile hore o sotlehe pele odi fumana.

Maobane ne ke maobane ne ke batla ho shebella lenaneho la Skeem Saam le Generation. Ka se ka kgona ka hoba ntate waka one a shebeletse bolo. Pelo ya ka enele bohloko ka hobane neke batla ho shebella Skeem Saam hobane ka ke bone hore di ntho tse ngata ne di etsahala. Tsena di tlo etsahala, empa ha kea kgona ho thola monyetla oo. Mme sena se nkutleisitse bohloko haholo. Ka ho motswalle ne ke kopa ho botsa hore wena o no sa se shebella Skeem Saam kapa yona Generation. O nqoqele hore ho etsahetseng. Ka hobane ke seka ngangisana le ntate waka ka hore ke batla ho sheba lenaneho leo la skeemsaam. Ena a shebeletse bolo. Ke robetse ka pelo e ngwe e bohloko, empa hee haona taba lokile.

Ho ikwetlisa ho thusa hore na nang o seke wa ameha, wa ama ke mafu a fapaneng mme o thusa hore o seke wa nona haholo. Mme mmele wa hao o nne obe e mmeleng o nepahetseng ose kebe wa eba motenya. Mme kea kwetlisa le bana ba bang o tlo etsa hore o kgone ho theha setswalle, o kgone hoe thuta di ntho tse ding tse fapaneng. Mme ele hore o be le tsebo e ngwe e e tebileng kapa e ntjha. Ka ha bana ba bangata ba tle ba bua ka ntho tse fapaneng ka di ntho tse ba di ratang. Ntho tseo ba di e tsang malapeng a bona tseo wena o sa tsebeng hore dia etsuwa. So ho ikwetlisa ho thusa haholo hore mmele wa hao o dule o ntjhafetse le masole a mmele oa hao a dule a le hantle.